Kotsi ya bolemirui ke ha molemirui a sena kitso ka bolemirui. Ka matsatsi a mangwe, molemirui o reka metšhini ya go lema mme a sa itse go e dirisa. Ka nako e nngwe o ikry-a a lemaditse batho or kgotsa a sentse mmereko wa gagwe o a tlabe a o dirile wa go lema.

Selo se se botlhokwa se molemirui a ka se dirang ke go batlisisa ka bolemirui pele ga ka simolola balemirui, le ha a thapa badiri a o tshwanetse go thapa badiri ba e leng gore ba na le kitso ka bolemirui ebile ke batho ba ba ratang bolemirui.

Diphologolo tse ke di itseng tse di gamiwang ke kgomo, ke podi, ke nku, ke kamele, ke tshipi. Dijo tse di lemiwang di amile thata dijo tse di dirilweng ka mašwi ka gonne batho ba bantsi ba rata dijo tse di lemileng ka gonne di itekanetse. Mašwi one a na le mafura a mantsi ebile ha a siamela batho ba ba nang le bo bolwetse ba pelo, ba ba nang le bo di-high blood mme dijo tse di tse di lemileng tsone di botoka ka gonne tsone di itekanetse ebile ga di na dilo tse dintsi, ha di na di-colourings ka Sekgowa.

Selo se o ka se dirang go bona gore a mmu o itekanetse ke go tsaya mmu o go ise mo ditlhatlhobong tsa mmu soil testing. Ke go isa mmu ko laboratori gore ba go shebele gore a mmu oo a o itekanetse na. Se sengwe gape se o ka se dirang ke go sekaseka mmu le gore o itse mofuta wa mmu oo le go lekola mmu, go lekola pH ya mmu.

Ee, rooibos e na le seabe se se botlhokwa mo go rotloetseng temothuo ebile ga e senye dimela tse dingwe ebile ga e tlhoke le fertilizer.

Go oketsa leruo le go dira gore dikgomo di ntshe mašwi a mantsi, molemirui a ka fa dikgomo dijo tse di phepa ebile a di fa dijwalo ka nako e siameng, le go di fa metsi a a lekaneng a phepa, le go netefatsa gore dikgomo di dule di itekanetse ka dinako tsotlhe.

Thekenoloji e botlhokwa thata, e na le seabe se se botlhokwa thata mo go fodiseng dijalo go tshwana le go netefatsa phetolo ya metsi smart irrigation le e ee tshwanang le ditiriso tsa tirelo ya sefofane drone. Drone e ka go thusa go sheba, go lebelela dijalo tsa gago. Mme le mmu go sekaseka mmu le gone ke thekenoloji ka gonne o ka tsaya mmu o a isa ko laboratoring ba ye go shebelela one gore a mmu oo o siametse dijalo tsa gago.

Ke tsaya gore balemirui ba dula mo mafelong a a ko nageng a bulegileng ebile a na le metsi a lekaneng ebile ba tshedisana sentle le balekane ba bone ka gonne ke batho ba ba ratang tlhago.

Molemi a ka a lema ka go latela, mo mafelong a tsididi molemi a ka lema segwete, beetroot-i, le morogo wa setso. Mo mafelong a a omileng a ka lema mabele, lerole le dinawa. Mo mafelong a pula a ka lema mmidi le mabele a botshelo mme mo mafelong a diphetogo a ka lema sengwe le sengwe se se tsayang nako go butswa.

Rooibos e thusa mo go fokotseng kgatelelo ya madi, go tokafatsa letlalo le go thusa ka thulaganyo ya dijo.

Temothuo ke sengwe sa dilo tse di botlhokwa thata mo ikonoming ka gonne e tlisa madi go tswa kwa mafatsheng a ko ntle ebile e thusa ka go fepa batho.

Temothuo ya diphologolo ya lerup la diphologolo e botlhokwa thata ka gonne gompieno yaana re ja dinama ka ntlha ya leruo leo, a gonne barui ba re tlhokomelela diphologolo gore ga re di reka mo go bone re di ja e be di le phepa ebile di siametse gore di ka jewa.

Dilo tse o ka di tlhokang go simolola tshimo, sa ntlha ke kitso go itse ka thuo, sa bobedi ke metsi, sa boraro ke lefelo le o ka simololang mo go lone thuo eo ya gago.

Ga ke bone bothata ka go tlhaba kgotsa ka go ntsha dikumo tsa diphologolo ka gonne ga o na le kgomo mo lapeng o ka se tsamaye wa ya go reka kgomo e nngwe o na le kgomo mo lapeng kgotsa wa tsamaya wa ya kwa mabenkeleng o reka nama ya kgomo le kumo ke tsaya gore ke tsela ya go dira madi mo lelapeng.

Dijo tse batho ba ratang go di jala mo malapeng ebile di rekisiwang 'tsatsi le letsatsi ko mabenkeleng ke bo ditamati, di aiye, di khabitšhe ka gonne ke dijo tse di jewang 'tsatsi le letsatsi ebile batho ba boloka madi a mantsi ka go jala mo malapeng.

Kgwetlho ya ntlha ke phetogo ya maemo a bosa mme molemirui a ka di berekisa di thelebišene go lebelela maemo a bosa a dibeke tse di tlang. Tlhwatlhwa ya bobedi ke kgatelelo ya metsi, molemirui a ka tlatsa ditanka tse di tona-tona ka metsi gore a nne ntse a na le metsi le ga metsi a seo ene a ba a ntse a itse go na le metsi mo ditankeng. Kgwetlho ya boraro ke go tlhoka kitso kapo thuto, mme molemi a ka ya dikolong a ye go ithutela bolemirui.

Go fetoga ga climate go ka baka maemo a a sa itekanelang a bosa ha go le mogote thata kampo go le mariga thata. Selo seo se ka ama kgolo ya dijalo le pholoso ya ditabana tse di jewang.

Temothuo ya rooibos-o e na le seabe se se botlhokwa mo ikonoming ya rona ya Aforika Borwa segolo kwa porofenseng ya Western Cape mo e leng gore e gola ka tlhago ko teng. Temothuo ya rooibos-o e fa batho ba le bantsi ditiro go simolola mo temothuong go rulaganya, go paka, go rekisa le go romela ko mafatsheng a sele.

Go botlhokwa thata go isa dikgomo ko ngakeng ya diphologolo ngwaga le ngwaga ka gonne go dula dikgomo tse di sa iseweng dingakeng e nngwe o ka e kry-a e bobola ga e bo botse tse dingwe mme di bobole tsotlhe e re ga di swa di swe tsotlhe wa sala go se na le kgomo e le nngwe. Kgotsa e nngwe ka bobola wa e rekisetsa motho, motho a e tlhaba mme ga bobole bone. Yaanong ke rata gore go botlhokwa thata-thata go go isa dikgomo ko ngakeng ya diphologolo ya diphologolo ngwaga le ngwaga eo e ka ipolokela madi a mantsi le go latlhegelwa ke dikgomo tsa gago.

Selo se se botlhokwa thata se molemirui a ka se dirang pele ga a simolola go rua ke go batlisisa, ke go ithuta ka tsa bolemirui pele ga a ka simolola le go tseya mmu o tlabe a o dirisa a o isa ba ye go tlhatlhoba. Ke na le go bona balemirui ba bangwe ga ba lemile ba na le go tsenya di-tent-e gore climate e sa tshwenyana le ditemo tsa bone gore ha o ka go ka nna tsididi thata kgotsa gwa nna mogote thata e be le gore tshimo ya bone yone ga e tshwenye ke sepe e dula e ntse e le yalo.